Ee, mengwe ya merogo e ke e akantseng ke morogo wa thepe le morogo wa dinawa e e leng gore go molemo gore motho a ka e leka.

Gone go na le moputso go jala mofuta o o rileng wa maungo jaaka ditapole kgotsa dipanana e fela di batla tlhokomelo e le ntsi tota le metsi a le mantsi tota.

O simolola ka go tsaya tamati mme o ntshe peo ka fo teng ga yona o e omose le letsatsi ga e se ne e fetsa go oma wa lema wa epa ebile o e tsenya ka fo teng ga mmu wa tswala fa o nosetsa o tshela metsi.

O simolola ka go tsaya dipeo tsa rooibos-o mme morago wa di roka di le mmogo o di ba fo letsatsing mme di ome ga e se ne di fetsa go oma mme ebile di fetogile mmala wa di tsaya wa go bidisa metsi a bolelo e be o di tsenya ka fo teng mme ga o fetsa o tsaya kopi wa tshela ka fo gare o tshela le ga o fetsa wa nwa.

Rrooibos-o e aga mmele mme ebile e stabalize-a le madi a gago a leng kwa tlase.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos-o ba lebaganeng le tsone, ya ntlha ke lešekere la metsi mme ya bobedi ke tlelaemete e e fetogang nako nngwe le nngwe mme ba ka di rarabolola ka go ithuta gantsi ka tlelaemete e fetogang mme ebile ba ithuta ka go boloka metsi.

Dingwe tsa dikgwetlho tse kgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno, ke phetogo ya bosa le paka, ke raya gore ga ntsi o fitlhela e le gore go boima go jala maungo a a tshwanang le bo banana ka mariga jaaka re itse gore tse dingwe tsa maungo di jadiwa go simolola ka kgwedi ya Phatwe.

Dingwe tsa ditsela tse dintšhwa tse maungo a dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng ke dijo tsa bana, maungo a dirisiwa go tsenywa ka fo teng ga dijo tsa bana ebile gape maungo a tsenywa ka fo teng ga bojalwa mme ebile ke bona go le gantsi maungo a dirisiwa go dira ditlolo tsa mmele.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke apole le banana mme go jalo ka gore di jadiwa ka nako nngwe le nngwe ya ngwaga.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke spinach-e le morogo wa thepe ka gore di tseya nako e khutshwane go gola mme o di kotula ka bonako go sa kgathalesege gore ke nako ya selemo se feng.

Temothuo e netefatsa tlamelo e e tswelelang ya dijalo le diruiwa le dikumo tse dingwe tsa dijo go tshegetsa tshireletso ya dijo le dikotla.

Fa go twe wine farming go tewa gore e ke temothuo ya mofeine e akaretsang go lema diterebe go tlhagisa mofeine, le fa diterebe tsa mofeine le jalo ke sengwe sa leungo se e leng gore se botlhokwa mme ga se mefuta ya maungo a a tlwaelegileng jalo mo lefatsheng.

Go itirela tshingwana mo malapeng a rona re tlhoka dipeo tse e leng gore re tlile go di jala re tlhoka le metsi a e leng gore re tlile go nosetsa dijalo ka ona ebile re tlhoka le tse e leng gore di tlile go re thusa ka go epa ga re dira dijalo ga re tsenya dijalo ka go teng ga mobu.

Temothuo ya rooibos-o gantsi e dirisa mekgwa e e tswelelang jaaka temothuo ya tlhago go lema ka pabalelo le taolo e e kopaneng ya disenyi go tokafatsa seabe sa tikologo, dimela tsa rooibos-o di le dintsi ke tse di tseneletseng, ee ke tse di thusang mmu go thibela kgogolosego le go rotloetsa boitekanelo jwa mmu.

Dithoro tsa dijo tse di botlhokwa thata ke maungo a jaaka dinamune le di narkie tse di thusang mmele kgatlhanong le malwetsi a mariga mme tse dingwe tsa dijo tseo ke merogo e e leng gore e aga mmele mme e thusa ka go sireletsa teng ya motho.

Pele ga o ka jala rooibos-o ya gago o tshwanetse go ithuta ka peo e ya rooibos-o pele o ka e jala mme gape o tshwanetse go ithuta ka phetogo ya bosa mme gape o tshwanetse le go ithuta gape ka mmu wa gago gore o atlege.

Nngwe ya melemo ya rooibos-o ke gore rooibos-o ga ena caffeine ebile e siametse teng ya motho o a nang le mathata a teng mme nonofo o ya rooibos-o ke gore go le gantsi rooibos-o e jadiwa thata mo lefatsheng la rona la Aforika Borwa mme seo se dira gore go nne thata gore mafatshe a mangwe a a kwa ntle a e fitlhelele.

Rooibos-o e tokafatsa letlalo la motho ga e dirisiwa mo ditlolong, mme ga e dirisiwa mo dijong e dirisiwa go fokotsa caffeine e e leng ka mo gare ga dijo tse o di jang mme gape rooibos-o e dirisiwa mo melemong e agang mmele jaaka dipilisi tse di tokafatsang pelo tse di rekisiwang mo mabenkeleng.

Matute a merogo e e itumedisang jaaka digwete le e ka dira dino tse di nang le dikotla le tse di lapolosang mmele dijo tse di gatseditsweng tse di tshwanang le merogo di dira gore motho a boloke dikotla.

Nka fitlha kwa mabenkeleng nka reka mefuta ya merogo e e tshwanang le spinach-e, ditamati le ditapole ka gonne ga di boturu ebile o ka di fitlhela gongwe le gongwe.

Tiriso ya thekenoloji e dira gore go nne le tirisano e okeletsegileng, temothuo e e nepagetseng le tshekatsheko ya data go thusa balemirui go tokafatsa dijalo.

Ka ntlha ya maemo a bosa tse dingwe tsa maungo di solofetswe go fokotsega ka ntlha ya di temperature-ra tse di tlhatlogang ga go le jalo maungo otlhe ga a ka ke a gola ka go tshwana le ka go lekana.

Maungo a na le dibithamini tse di agang mmele ebile di tla thusa motho mo boitekanelong jwa gagwe mme mo godimo ga foo o ka di tsenywa ka go di tsaya mme wa di tlhakanya le dijo tse o di jang jaaka motogo.

Maungo a na le seabe se se tona mo tshegetsong ya ikonomi ya Aforika Borwa ka gore kotulo e batla gore motho a tshegetse ikonomi ka go thapa batho ba le bantsi.

Merogo e na le dibithamini tse di agang mmele tse e leng gore di ka thusa motho mo boitekanelong jwa gagwe mme tsone o ka di tsenya ka fo teng ga dijo tsa gago tse o di apayang.

Merogo ke dijo tse di tshwanang le ditamati, spinach-e le ditapole mme e thusa botsogo jwa rona ka go re neela dikotla le dibithamini tse e leng gore di botlhokwa mo boitekanelong jwa rona.

Go na le mefuta ya malwetse e leng gore ga e batle caffeine mme motho o tle be a reka rooibos-o gore a e nngwe gore a tlhokomolosoge caffeine mo mading a gagwe kgotsa mo pelong ya gagwe mme eo ke yona nngwe ya ntlha e dirang gore motho a nwe rooibos-o go na le gore a nwe mengwe ya mefuta.

Balemirui ba rooibos-o ba dirisa mekgwa e e jaaka phetogo ya dijalo le go fokotsa ditshwaelo tsa dikhemikhale go boloka boitekanelo jwa mmu le metswedi ya metsi.